Ndinganxiba ifaskoti namajeremani.

Kaloku mhlobo wam, nxawufika apha kwaXhosa uke uyane ukhumbule ukuba xa ungena endlini uyale wothule into oyithweleyo okanye nxa uthetha nomntu omdala wothule into oyithweleyo ukubonisa intlonipho.

Kaloku ngoku ootata abangamaXhosa sebenxiba iibhlukhwe iinto ekuthiwa ziibhlukhwe into yayingekho ke kudala kwisinxibo sakudala.

Abantu abangoomama ngoku sebefakela banxibe nezinto zakulamazwe baye bazifake kwesi sinxibo sabo bathi sisiNtu sangoku.

Kwimicimbi yesiNtu ndinjengendoda yomXhosa ndingaya ndinxibe ndombathe ingcawe yam.

Ndicinguba umntu isinxibo sebhinqa elitshatileyo siyane sibe side apha emilenzeni okanye iziketi okanye zilokhwe kunentombi engekatshati.

Le yoveza iingalo namabele andiqondi uba yiyo ndicinguba zizinto nje zaseNtshona ezi zenza uba kwenziwe njalo ngoku.

Indlela esinokuyisebenzisa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu yeyoba sifundise izizukulwana ngokwenza, hayi ngoxelela.

Kaloku, mntanam, into yeziduko iziduko zichaza okhokho bakho. Ngoku nxawungazaziyo iziduko zakowenu nezakho icacisa uba loo nto awubazi okhokho bakho kunye awunokwazi uba, ubanqulela nxawusengxakini.

Bantwana ayikho into embi ngokuba le ntombazanana isebenzise isiduko sikamama wakhe, umntu ngamnye unelungelo lokuzazisa ngalona, ngalo naliphi na isiduko afuna ukusisebenzisa kuba isiduko simele imbali yakhe kunye nosapho lwakhe asimele sihlazise mntu ngenxa yento ayikhethileyo malunga nesazisi sakhe.

Ndicinga uba inye yezinto ezenza le nto yile yoba abazali baye abasiqinisanga ncam isandla ngokubakhuliseni ulutsha kwaye nolutsha lude lanenkani ngeso sizathu. Yiyona nto ndicinga uba siso isizathu saloo nto.

Ndicinga uba mna uzilanda kube kabini kube kathathu umzekelo wabazali nabazali babazali kungayani ke mhlawumbi ugqithele ke nxawuye wathanda.

Kaloku kudala ulutsha nxa ludibana nomntu omkhulu okanye omdala laluyane liqale libulise kuqala libuze impilo uthi wogqiba limncede umntu omdala nxa limbona engathi uyasindwa limphathise.

Kuye kuqale ngentlanganiso yosapho kuze abadala bacwangcise imicimbi yokuhlamba inyala.

Ndingabafundisa ukuthi ubulisa kuba ibalulekile nxa uqala udibana nomntu umbulise.

Ndingabanyanzelisa okokuba sithethe isiXhosa ekhaya nangona besifunda isiLungu esikolweni kodwa nxa bebuya ekhaya ndibanyanzelise uba bathethe isiXhosa nam kuphela.

Ndingahamba nabo xa ndigoduka ndisiya ezilalini qho ndingabashiyi bazotsho bayibone impilo yasezilalini uba injani, ngaloo ndlela bangenowuyilibala bazotsho bayazi futhi imvelaphi yabo.

Umzekelo wale nto ungayibona kwinto yoba kweminye imizi uyane kwenziwe amasiko njengeembeleko ngeegusha kanti kweminye imizi eli siko lenziwa ngeebhokhwe.

Mna ndingacebisa ubana abantu abatshatileyo baqale babeke imali bathi usewubona uba le mali ilingene baqalise ke ngoku ngexesha elinye lokwakha, lokuvusa la makhaya omabini kuze kungakhalazwa okanye kukhalwe kwezi ntsapho zimbini.